Mobeeletsi wa madi o tshwanetse go ela tlhoko gore a seke a beeletsa ka madi a a fetang a ba wa beileng, gonne a ka patedisa diperesente di le masome a mane. O tshwanetse go beeletsa madi a gagwe ka botlhale go ya ka mokgo a laetsweng, o tshwanetse go a beeletsa go santsane go simololiwa.

Boleng jwa ranta bo ka bontsha gore ikonomi ya Aforika Borwa e a gola, fa e bapisiwa le ditso tsa tse di masisi. Ranta e e oketsegileng e ka bontsha gore ranta ya gola, boleng jwa ranta bo ka sekaseka ka go lebelela gore ranta e bapisiwa jang le metswako e mengwe.

Maikutlo a me ke a boitumelo gonne bo matšhonisa ba thusa setšhaba ka go ba adima madi fa ba wa tlhoka, ebile ga ba nametse dinamane tse dintsi. Ba botlhokwa thata go batho ba ba ba tlhokang tiro ba kgona go ba duela ka madi a puso ebile ga ba ba felle pelo.

Madi a re a fetolang ke a le madi a sa dirisiweng mo Aforika Borwa ke a mafelo a mangwe. Go tlhokega gore re a fetole gonne ga ba wa tsaye ko mabenkeleng a mo Aforika Borwa fela a reka ko mafelong a mangwe.

Dikadimo tse di diriswang go duele ditshenyegelo tsa dithuto jaaka sekolo se se golwane kgotsa yunibesithi, di na le maemo a a kgethegileng a a akaretsang go duela madi ka fa tlase ga kgwedi le maemo a a kgethegileng a go duela rent. Dikadimo tse di diriswang go duela ditshenyegelo tse dingwe jaaka go reka ditirelo di na le maemo a a farologaneng a a akaretsang go duela madi ka fa tlase ga kgwedi, mme dikgato tsa rent-e di ka nna di le thata.

Tsala ya me e ka bona madi fa a ka ya kwa teropong go dirisa seileteroniki, a dirise nomoro ya go romela le fa e le ya ID a ka goga madi kwa seteišeneng sa seileteroniki.

Kgetha thulaganyo ya dikadimo e e siameng mo ditlhokegong tsa gago, tlatsa foromo ya kopo ka tshedimosetso ya gago ya motho ka gale le ya ditshwanelo, o romele kopo ya gago mme o emele go sekaseka hisetori ya gago ya go adima batho madi e ka thusa go bona gore a o ka kgona.

O tshwanetse go itse ka dikadimo tsa ntlo jaaka kgwedi le rent, o tshwanetse go itse ka ditshenyegelo tsa go reka ntlo. O tshwanetse go dira tshekatsheko ya ntlo go bona gore e siame pele a e reka.

Batho ba ka bona ditirelo tsa dibanka ka nako tsotlhe, masome a mabedi le bone ka letsatsi batho ba ka go fetisetsa madi ka bonako. Batho ba ka duelela ditšhelete ka go dirisa didiriswa tsa thekenoloji, dibanka di dirisa dikhoutu go sireletsa tshedimosetso ya batho.

Ba tshwanetse go akanya matseno a bona, le ditshenyegelo tsa bona le dikgato tsa rente, le gore ba tlile go duela bokae. Ba tshwanetse go kgetha dikadimo tse siameng mo ditlhokegong tsa bona.

Sekoloto le history ya go adima madi di a lebiwa gore a o di patela ka nepagalo kgotsa nnyaa. Go di tokafatsa o tshwanetse go patela dikoloto tsa gago ka nepagalo.